Eya ke le moahi wa mahaheng, nka dumela hore mmuso o nkise setsheng se tla etsang hore ho be bonolo ditshebeletso di fihlelle ho nna. Empa mmuso o tla tshwanela ke hore o refe dijarete tse kgolo moo re tla kgona ho lema teng, mme o re dumelle re bene le diphoofolo tse hlano ho isa ho tse tshelela ka jareteng, mme a re patadise ditshebeletso tsa metsi le motlakase fela, e se le ditshebeletso tse feng kapa tse feng tshebeletso tse tla patalwa ebe tsa metsi le motlakase fela. Mme a re dumelle re kgone ho besa mollo o buleileng ka hoo, re ka kgona hore re phele kapa re tsamaye re ye dibakeng tseo mo ditshebeletso di tla fihlella.

Lebaka le etsang re be na le dikolo tsa lebollo ke hobane dikolo tsena di ruta ka molao, di re ruta ka moetlo wa rona hore tlamehile re phele jwang, hore monna hore tlamehile a tlohe bashanyaneng a ye bonneng ka tsela e jwang, tlamehile atise tumelong. Se re ruta dintho tse ngata sekolo sena sa lebollo se re ruta hore monna tlamehile a be ne le mamello, monna a phele tlasa maemo kapo a feng kapo a feng, ho kenyelletsa le tse ding tse leng hore di sephiring, di batla batho ba tswang sekolong seo.

Ke bona e le nthwe baahi ba kekeng ba kgona, hobane mmuso o tshwanetse o ne o kenelle o lo kenya letsoho ho batho ba dikojwana di mahetleng. Ha re lekane re le batho ba bang ba bile le mahlonolo ya ho thola mesebetsi e itseng, ba bang ha ba ba na le ona mahlohonolo ao. Ba bang ba dula ntlong tsa mekhukhu, mme mehatsela le dirame di tlo ba kodisa ka mono di kudise le bana ba yang sekolong, ha ba bang ba tle ba futhumetse ka ntlong tse kgolo tse nang le metjheso. Sena se tlo baka karohanyo e kgolo ka hare ho motse le setjhaba, mme qetelletse e bakile botsotsi, e bakile le bokweta ho batho ba dikojwana di mahetleng.

Ha ngwana a qeta ho hlaya batho ba baholo ha ba sa tsede, ba a mo isa ngakeng ho lo mo kwala. Ho mo kwala ho bolela hore, ha ona moya o ditshila kapo dintho tse mpe tse tla mo etsahalla tse tlang le batho tse etsuwang ka bomo, sena se tla mo thibela, mme se mo tshireletse. Ho mo kwala, o mo kwala ka mekgwa e fapaneng, ba bang ba ba kwala ka ho ba thakgisa, ba bang ba ba kwala ka ho ba phatsa, ba bang ba ba kwala ka ho ba tlama ka di-linda melaleng le thekeng.

E thusa haholo ntho eno ya ho hlabelwa nku o etsetswe moetlo. Ka ha sena rona re le batho ba Basotho re dumela hore seo atometsa haufi le sedimo se mo amohelwang teng, mme re re sedimo sa mona lapeng seo tsebe mme seo tshireletse le wena se tsebe hore hona le ngwana a tjena ka jareteng ya bona. Sena se ntse se le bona bohlokwa ebile ke bona se ntse se thusa haholo ka ha hangata, ngwana a etseditsweng moetlo ha sokodise hobane o dula a tshireletsehile ke sedimo sa hae.

Motho a tswileng dilemong, ho bolela hore motho eo o sa tswile dilemong tsa boshanyana, o sa kene dilemong tsa bonna, kapo hona ho tswa dilemong tsa bongwananyana ho kena dilemong tsa bosadi. Ke ha motho a bolla e le ngwana, ha a kgutla a kgutle lebollong e se le monna a sa etsa ntho tsa boikarabelo ba banna, re re motho eo o sa tswile dilemong, e leng dilemong tsa bo ngwana.

Nka mo botsa hore, hore ke etse mpho ya badimo, ke hloka ho reka nku le moritelo wa ho etsa jwala fela na, ebe kea pheha, ke ritela jwala hore batho ba tlo ja. Ha ke qeta moo, ke mo botse hore na ebe ke ntse ke tshwanela ho ya matlong, e leng ona mabitleng a bonkgono le bontatemoholo ho le leboha le ho tswa ho bona ka mosebetsi o motjha o ko fumaneng pele ho letsatsi le nka etsang mokete oo wa teboho ka lona, ke ke lo bona bonkgono le bontatemoholo, ke mo botse hore senana ke sona se hlokahalang ho etsahala.

Tsebo ya bonkgono le bontatemoholo kapo baholo ba rona e ntse e le bohlokwa, empa e seng ho feta marangrang a sejwalejwale. Marangrang a sejwalejwale a etsa dintho di be bobebe ho feta, ka ha kgale ho ne ho sa sebediswe ntho tse ho thweng ke di-DNA ho sheba hore ngwana ke wa lapeng, bonkgono le bontatemoholo ba ne ba mo sheba ka di tshobotsi fela hore kwa lapeng, mme sena se na le bonnete mara ha se na bonnete bo bo kalo. Tabeng ya ho phela nako e telele bonkgono le bontatemoholo, ne ba phela nako e telele ka baka la dijo tseo ba neng ba di ja kgale kwana, ho no so ka ho kena dijo tsa sejwalejwale le batho ne ba so ka ba ba bangata, mafura a na sa etswe ka bongata bo etsang, ntho tse tswekere ne di sa kena ka sengata se se keneng. Ke ka hoo ba phelang nako e telele ha se ka taba ya hore ke tsebo kapo jwang.